Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki, o ka itlosa bodutu go siame ka gonne re go le gantsi ga rena nako ya go tswela kwa ntle ya go tshameka metshameko e e farologaneng mme seileketeroniki o ka tshameka gongwe le gongwe, a o kwa ntle gongwe kwa tirong, kwa phaposing borobalong kgotsa mo sejanageng o kgona go tshameka mme wa dira le dilo tse dingwe ka nako e le esi.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko ka gore re le batho ga re sa ya go tshameka kwa ntle le batho ba bangwe, re dula re tshwere megala ya rona ya letheka, re tshameka mo megaleng ya rona.

Metshameko e le mentsi e farologaneng e teng mo megaleng ya letheka e ka nna metshameko ya kgwele ya dinao, kgwele ya matsogo, metshameko ya dijanaga, metshameko ya mo metsing, metshameko ya menagano le metshameko ya go apaya dijo.

Metshameko ya ileketeroniki e tlisitse phapang thata mo setšhabeng ka gore go na le dikgatisano tse di leng teng tse o ka di tshamekelang o dirisa seyalemowa sa gago.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki ke gore o kgona go tshameka le batho ba bangwe kwa mafelong a a farologaneng, e ka tswa kwa porofensing e nngwe kgotsa kwa nageng tse di kwa ntle mme se se tenang ka metshameko e ke gore re itswalela mo ntlong, ga re kgone go tswa re ya go tshameka ka nama le batho ba bangwe.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka smart phone-u, o tlhoka le data, o tlhoka gape le webosaete ya go tsena mo go tshameke metshameko eo. Metshameko e itsegeng kgotsa e e tumileng ke motshameko wa bolotloa, kgwele ya dinao le motshameko wa dijanaga.

Ke motshameko wa mo inthaneteng e ka ama jang fa o tshameka o sa kgaotse? E ka dira gore o sa nna le nako ya ya kwa ntle ba tshameka ka namana kwa ntle le batho ba bangwe, motshameko o nna ke o ratang ke motshameko wa dijanaga.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne o tshameka le batho ba kwa mafelong a farologaneng e ka tswa e le kwa porofensing e nngwe kgotsa kwa ntle ga country kgotsa kwa mafatsheng a kwa ntle. Fa o tlhoka go tshameka metshameko e, o tlhoka internet-e le data.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko e ya inthanete bosigo ka gonne data ya bosigo ga e dule ebile ba fitlhela e le ntsi.

Metshameko ya inthanete e tokafatsa matshelo a rona ka gore e dira gore re dule re le mo magaeng re sa dire dilo tse di tswileng mo tseleng kwa ntle ebile metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka gonne go ne go sena thekenoloji, matshelo a ise a tokafale.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng di dintsi ka gonne o ka fitlhela o tshameka le batho ba e seng bona mme go ka netefatsa gore bolokesegile ke fa otsenaa mo di webosaeteng tsa ma nnete tse di netefaditsweng ke badirisi ba metshameko eo.